Ukuqinisekisa ukuthi bazifakile izivikeli ezingenza ukuthi balimale, ukuqinisekisa ukuthi bayalihlola inkundla yomdlalo abazodlala kuyona ungakaqali umdlalo, ukubakhona kosizo lokuqala enkundleni yokudlala, ukufaka amaphoyisa nabonogada abaningi, abazogada abadlali ukuthi baphephile na, ukubeka amaphoyisa azogada izihlwele, okuyizona abazobuka abantu bedlala, kanye nokubakhona i-alamu, la ekuzokhala uma ngabe khona isimo esifana nomlilo esizobe sixwayisa abantu ukuthi baphume enkundleni yokudlala.

Ukugqugquzela abafundi ukuba bazibandakanye nezemidlalo, ngoba siyazi ukuthi iningi labafundi abaphiwanga ezincwadini, kodwa baphiwe ekudlaleni, ekusebenziseni ikhona labo abaliphiwa uMdali. Lokhu kungenza ukuthi abawuthisha babone ukuthi umfundi ngamunye ngamunye, ikuphi la azimisela khona, nala ikhono lakhe lingakhona. Lokhu kungenza ukuthi babaningi abafundi abophumelela neziphiwo abanazo mayelana nezingcwadi. Lokho-ke kungakhuphula isika lokuphathwa kowenkanu esikoleni, ngoba siyazi nje ukuthi into eyinqwaba yabafundi iqala ekutheni bazibonakalise ngamakhono abo.

Mina ngingaphakamisa uhlelo lwe-spelling, lokhu uhlelo lapho abafundi bekwazi ukusho igama lesiLungu nganhlamvu zinye ngazinye. Lokhu kubasiza ekutheni uma befunda ulimi leli ekuthiwa i-English laphesheya, esikuwulimi okwazi ukuxhumana nalo nabanye abantu esikhathini samanje, ukuze sokwazi ukuzwisisana kahle, kubasiza ekutheni balwazi, futhi nezinhlamvu bazazi zemisinsdo ukuthi zilandelana kanjani. Lokhu kungenza isikole sithole amamaki anguhandrethi, ngoba iningi labafundi lizobe selikwazii ukukhuluma ulimi langaphandle, futhi zikwazi nokulimemeza nganhlamvu zinye ngazinye, ngaphandle kokungabaza.

Ngingabala ngithi, ngale nkathi sinomdlalo webhola owawubungazwe i-South Africa, phecelezi iNingizimu Afrika, ibhola lika-twenty ten. Ilapho abantu ababambana khona bakwazi ukuqongelela imali eningi siyilizwe, futhi nabantu emphakathini bahlomula ngoba abantu babetheleka ngapha nangapha bezobuka ibhola. Angani lokho-ke kuthuthukisa futhi kuvela namathuba omsebenzi. Lokhu kwasijabulisa kakhulu singabahlali, ngoba iningi imali esayizuza ngalolahlelo lola, futhi neNingizimu Afrika. Abantu bonke bakuthokozele ukuhlanganyela nabantu abanobuntu njengabantu baseMzansi Afrika.

Iqembu lami engangilithanda i-Generation X. Hawu, bayagijima naba abafana, hheyi, bayabulalana ngenduku. Into engiyithanda ngabo nje ukubambisana kwabo, uma beyodlala nabanye abantu enkundleni. Kodwa kwababuhlungu ngelinye ilanga bejikelana, ngenxa yokubanga ibhande leliya. Imizwa yami ngayizwa engathi manje iyangilahla, ngangifisa ngisho ukungena phakathi kumabonakude, ngibabuze ukuthi, kanti yini ngoba phela benisebenza kahle nindawonye, yini manje le esingene phakathi kwenu yaba isihlava. Kodwa phela ngakhumbula ukuthi kahle kahle lo umdlalo, futhi konke lokhu abakwenzayo kusho ukuthi kunecebo elihle ek'zokwazi ukuthi kusasa uma behlaselwa izitha zabo, bazi ukuthi bagadla ngayiphi indlela.

Izindlela okuyizikole okumele zizisebenzise ukuze zinqume ukuthi imaphi amakhodi ezemidlalo okufanele anikeze. Ukubakhona amabhodi emibhalo nemidwebo ezocacisa kabanzi, futhi ezobalula ukuba abantwana bayi-understand-e. Kubalulekile ukuthi abantwana bafunde izimali nezemidlalo, nokubaluleka kwezemidlalo nje jelelele.

Ngingayenza isiqiniseko sokuthi ngibayisa ukuyofunda ukubhukuda. Uwona mdlalo lo abawuthandayo, abafisayo futhi nokuwazi, engathi enginesiqiniseko sokuthi futhi bangawujabulela kungoba kuyinto abayithandayo.